Kaloku ukutya okunempilo kwenza nengqondo ivuleke emntwini, ingakumbi kumfundi okusafuneka abambe izinto azozifunda esikolweni. Ukutya okusempilweni, ukutya okunezakhamzimba kubaluleke kakhulu kumntu omncinci osafundayo, umntu omncinci osakhulayo, ezokwazi ukukhula ngendlela erayithi esomelele empilweni, ezokwazi ukubamba izifundo kakuhle esikolweni nengqondo yakhe iphangalele.

Kulwazi lwam, olu xinzelelo lwenzeka kubantu besifazane ma begqiba kubeleka babe nestresi ngokwelamakhumsha, idiphreshini ngobula makhumsha, eyenza uba umntu angakwazi ukunakekela umntwana ngokwaneleyo. Kwaye loo nto igqiba uthando phakathi komama nomntana for ixeshana. Kodwa yinto egqithayo, umama uphinde aberayithi ngokwelamakhumsha, akwazi ukunakekela umntwana wakhe.

Ayincomeki le ndlela yokuba kuthathwe iziyobisi zidityaniswe netritimenti oyinikezwe esibhedlela kuba kaloku iziyobisi zisebenza ngendlela yazo ephazamisa ingqondo, kuphinde netritimenti nayo izoncedisana nengqondo yakho. Ke ngoku apha entloko zizokwazi ukuba zikwenze uba uphambane, zizophambana apha engqondweni yakho. Azizukwenza uba ube ngumntu okwaziyo ukuba uphile kakuhle ngale ndlela oogqirha abafuna ngayo. Yiloo nto ke ingavumelelekanga ukuba ungathatha iziyobisi kunye netritimenti ngexesha elilodwa, ikhona ekufuneka uyiyekile.

Hayi andivumelani, ayinagalelo kuba kaloku bayalibala aba bantu. Bekufanele uba le nkqubo yenziwa noba kanye ngenyanga, nothi kanye ngonyaka kuba kaloku ezempilo yinto ebaluleke kakhulu. Bayadinga ukuba bahambe bayozixilonga nabo ubomi babo.

Hayi, mna akhange ndibe nayo tu imiphumela ndakugqitywa kugonyelwa iCOVID-nineteen. Ndisafana nakuqala.

Hayi, azange ndayiva imo enje, zange ndayiva tu. Into abase bayitsho xa ufika oogqirha esibhedlela ubaxelele ukuba ubukade usebenzisa la mayeza esiNtu kukuba bekufanuba uye kubo kuqala, ungakhawulezeli izinto ezingeke zikusebenze. Andiqondi ukuba oogqirha bayancedisana naba bantu besiNtu.

Iinkonzo zokoluleko ziyawanceda amaxhoba kuba ziyayisusa intlungu ngokuba bakwazi ukuthetha iimbilini zabo, bakwazi ukukhululeka bathethe le nto ibuhlungu iligaqa apha kubo ngaphakathi. Ziyanceda kakhulu iinkonzo zoluleko kwaye umntu nasengqondweni uyakwazi ukufike phaa, akhululeke aphole. Athethe le nto ayizeleyo, akwazi ukukhala, akwazi kuyithetha ngale ndlela yenzeke ngayo.

Ndicingela okokuba into yokuqala abayijongayo kukuba, lo mntu uyakwazi ukuphuma na kule moto enzekelwe yingozi kuyo? Lo mntu usaphila na?

Ndingacebisa mna ukuba mabakwazi, mababe nazo iindlela zokuba bafundise abantu bezi ndawo ekudla ngokuba nezikhukhula khona ukukwazi ukuqubha. Kwaye mababe nazo iindlela zokuba bakwazi ukuba babancede ngokubakhupha kwezi floods ngabula makhumsha. Izinto zokubhabha ngaphezu kwamanzi, izigubhu ezikwazi ukuba bakwazi ukubhabha ngaphezu kwamanzi.

Kaloku mhlobo wam, ukuzisa umntu emhlabeni akusoyinto encinci tu kwaphela. So ndiyavelana nawe ngale ndlela oziva ngayo kwaye ndingacebisa ukuba uke uyobona ugqirha wakho ezokupha iingcebiso ezingcono zokuba umntwana ungakwazi ukumnakekela kanjani, nawe uziva ngolu hlobo uziva ngalo. Enzele uba nizokwazi ukuba nixhumane nomntana kwaye umkhulise ngendlela eyona irayithi ngabula makhumsha. Khona le ndlela ova ngayo yeyona ndlela ebekumele uva ngayo kakade ma wugqibobeleka.

Ndicinga mna ulutsha ukuba lungazibandakanya ngee-exercises ngokwelamakhumsha, imidlalo baphume baye ebaleni bakwazi ukuncokola bathethe bonke. Ingabanceda kakhulu loo nto kunoba babaleke otywaleni.

Ndiyeva kaloku uba uRhulumente nemibutho yezempilo ayangena ajonge kwezi ndawo kuthengiswa kuyo amayeza ukuba ezi ndawo zisemthethweni na, zi-registered na ngokwelamakhumsha. Iyancedisa ke loo nto kodwa ayonelanga kuba bakhona abantu abazithengisela amayeza angekho semthethweni ngee-backdoor. Andiyazi ke ngoku enye indlela engaphinde incedise kuba naba backdoor akusozindawo ezifikelelekayo kumntu wonke. Ndicinga uba fanuba nathi singancedisa ukuba sipapashe xa kukhona umntu esimaziyo othengisa amayeza ngokungekho mthethweni, enzele uba silwe le nto imbi eyenzakalayo.

Kaloku umntu obhinqileyo ozithweleyo kufanele uba abonane nogqirha inyanga nenyanga ukuze babone uba umntwana uyakhula na kwaye uphilile ngendlela elungileyo, nomama womntwana uyaphila na. So ayilunganga into yoba azifihle umntu xa ekhulelweyo.

Kaloku abantu abakufundeleyo, iingcali zokutya bayayazi le nto bayifundele, banolwazi oluthe vetshe ngayo kunabantu bakaintanethi abazokunikeza yonke into le, abanganalwazi oluthe vetshe bona.

Abantu abaphila ngokukhubazeka ngamanye amaxesha baye bangacholakali uba yintoni abayifunayo abayidingayo ngakumbi kumagumbi ezo sebe zempilo, ngabula makhumsha ezibhedlela okanye clinics. Ngokuba umntu engakwazi ukuzichaza ukuba kubuhlungu ndawoni ngamanye amaxesha uyakwazi ukuba angafumani uncedo olupheleleyo kwaye angafumani ukunakekelwa kakhulu. Nasezivenkileni kwiindawo eziphangalele, abantu abakwazi ukuncedakala kuba ngamanye amaxesha umntu akakwazi ukuthetha. Uzawukhomba into kodwa angafumaneki ukuba ebefunani kanye kanye okanye abe engava, angakwazi ukuncedakala ke ngoku kwiindawo ezinjalo.